Kowu, batshana bam madoda. Enkosi, batshana uba nize nizokundibona apha nezi hagu zam. Mamelani ke, batshana, apha sipha iihagu ukutya, siyacoca kule ndawo zihleli kuyo. Nilumke ke, batshana, xa sele ilambile ihagu itya yonke into ephambi kwayo. Nindincede nilumke. Enkosi, batshana.

Kaloku umhlaba funa uwuyeke ulale. Ungasoloko ulima okokoko, uyakhathala kaloku nawo. Okanye uqinisekise into yobana awutyali into eyiwani.

Owu, ibiqhuba kakuhle kakhulu imizimveliso kwiminyaka engaphambili. Kaloku ngoku into eyenza uRhulumente angakwazi ubana avuselele imizimveliso yilaa nto yokuqesha umntu oza kuqesha abantu bakokwabo, aqeshe yonke into edibaniselene naye. Akwazi ke ukuba khona apho uphuhliso. Izawuwa yonke loo nto kuba kaloku into abayijongileyo kuhlohla ezabo.

Kowu, kaloku uRhulumente ujonge ukuphuhlisa ezakhe iipokotho. Kule nto yalo mhlaba, ewe, kungenzeka intobana laa mntu uzimisele ukunikezela ngala mhlaba. Ekugqibeleni lo ufanuba athethathethane phakathi kwaba bantu babini, lo unguyena ufanuba awufumane lo mhlaba nalo ufanuba anikezele. Iphelela phaya ke yonke le nto kuba kaloku .

Kule nto yolu hlengahlengiso lunemcelimngeni kuba kaloku ngulo ufanele uba afumane umhlaba, akayazi uba ufanele uba enze njani ukuze afikelele ekubeni awufumane laa mhlaba awufunayo. Nguloo ufanele uba anikezele akayazi naye ubana yintoni efanele uba ayenze ukuze akwazi bana anikele kulaa mntu uwudingayo. Ngubani ke lo enixelela ngalaa nto bana umhlaba, umhlaba kodwa akukho nto ayenzayo.

Kowu, sisalima apha kwezi lali. Into ebalulekileyo yilaa nto ithi kaloku singabantu kukho ezaa nto zibizwa ngobana.

Kowu, ndibala ntoni na? Oosipinatshi, oolethisi. Inintsi kakhulu into umntu anoyityala.

Izityalo umntu anozityala ngexesha lembalela ezikwaziyo umelana nokungafumani amanzi, ndingabalula ilethisi kwakunye nespinatshi.

Hayi, mfo kabawo. Suzenza umabhoyi apha. Utheni ngoku wahlala nesilwane endlini. Ayikwazi uba yenzeke loo nto. Awukwazi uhlala nebhokhwe, mfondini, endlwini. Kaloku ibhokhwe fanuba ihambe phaa nezinye iibhokhwe nawe uhlale apha nabantu. Yeka ibhokhwe ke, mfo kabawo, ihambe iye phaa edlelweni. Ayenziwa le nto uyenzayo, ayenziwa.

Kowum iyintlungu ke into yoba ngumfama, ngumsebenzi wasezifama kaloku ofudukayo kuba ugqibela unganayo eyakho indawo, uxhomekeke kwezi fama uhamba usebenza uhlala kuzo. Ugqibele unganandawo ke ngoku okuthiwa nantsi indawo yakho.

Iyintlungu into yokufelwa yinkomo. Xa sezide zambini ke ngoku, hayi, kunzima kakhulu. Eyona nto kaloku uthi uyenze xa ufelwa yimfuyo uyajonga into yobana akho sifo na esichwechweleyo sabulala ezi nkomo zakho. So, into yokuqala kubana ucinge into yobana funeke ufumane igosa elizawukwazi uba lifike lijonge intobana akho sifo na esindwendwelayo apho ekuhlaleni.

Tolo, kaloku funeka kulaa hoko yam ndifuna uyakhela ezi hagu zam ndiqinisekise ukubana inayo indawo evulekileyo ukuze nam xa ndikwazi uba ndingene ndiziphe, ndiziphele phaa kuyo le hoko. Ibe nayo indawo evulekileyo ukuba nazo zikwazi uhamba hamba apha phakathi ehokweni. Ziza kukhula kakuhle ngaloo ndlela, futhi zizawukwazi nobana zingahlali endaweni enye, ikwazi uba ihagu nehagu ibe nendawo yayo ezipholeleyo kuyo ikhule kakuhle.

Umbona ungawulima nokuba ngaba leliphi na ixesha lonyaka. Into ebalulekileyo iba sisivuno. Ngaloo mazwi ke ndizama uyichaza into yobana imozulu ayinanto yakwenza nokulima kwethu, kuba kaloku into ebalulekileyo kuba uba unawo amanzi unkcenkceshele. Xa ungenawo ke amanzi nesivuno sizawuba sincinci. Kodwa ayixhomekekanga kwixesha lonyaka.

Mntakwethu, akho lula ukufuya ihagu kuba kaloku khumbula ihagu iphila okomntu. Xana izele ihagu ayikwazi uba iphinde ikhwele kwalapha kwezi. Ifuna uqinisekise into yobana azikhwelani ezi hagu ezizelwe ngulaa mama umnye.

Abantu bakuthi banomdla kakhulu eentweni zokutyala. Iingxaki abadibana nazo zezi zokuba kaloku akukho ndawo. Umntu indawo ayifunayo yile yoba afihle intloko. Izawuvela phi ke ngoku le yoba atyale?

Kowu, kulula kakhulu kaloku ukutyala ispinatshi kuba ukusifaka kwakho nje safumana amanzi, asawafumana amanzi sizawukhula. Enye into ebalulekileyo ngespinatshi ungasityala nokubana kunini na. Asilindi ubana ngoku lihlobo, ngoku bubusika, sizawuqhubekeka ispinatshi sakho sikhule. Kodwa eyona nto ke ngespinatshi ebalulekileyo efuna uba uyijonge zizinambuzane ezi zitya .

Hayi, kaloku emaMpondweni kudala beyityala intsangu, beyivuna zingekho zonke ezi zinto. Bayayazi ke bona uba yintoni enoba ngunobangela wobana bangayifuni yonke le nto. Umhlawumbi kukho apho imosha khona. Mhlawumbi imosha nemveliso le yabo kuphele ke ngoku imbewu ibalekela nakwezinye iindawo. Ibalulekile ke into yobana umfama ummamele ngento ayitshoyo kuba kaloku yinto le okudala .

Kaloku, bantwana bam, ibalulekile into yobana phaa koomasipala aba balapha ekuhlaleni nibasebenzise. Umasipala ngamnye ke unee-counsellors. Nizawuhamba nifumane u-ward counsellor, uceba. Uceba nguyena mntu ke uzawuthi anihambise zonke yonke le mnyango ubana nifumane ulwazi .

Isigqibo sala mafama silunge kakhulu kuba kaloku xa efika umntu ngegama lobana uzowuphuhlisa indawo usube ezoziphuhlisa yena. Kutheni engathi laa mntu ndizawuninika, ezi ntsiza izawuba zezenu, ndizawunifundisa indlela yozisebenzisa, ndizawunithengisela le mishini eniza kuyisebenzisa okanye kuza kwenzeka ntoni apha.

Kowu, iihagu nkosi yam kuba kaloku ihagu inelaa vumba. Ifuna uba ke ngoku laa nto ifuywe endaweni eyifama endaweni ezawuba kude nabantu endaweni esingayibiza ngokuba mhlawumbi yifama ekude kakhulu nabantu. Okwesibini, ihagu ifuna indawo enkulu. Ihagu ifuna uyifake endlwini yayo.

Ayonto elule ufuya inkomo kuba kaloku iinkomo ngoku ziyabiwa, kwafika nento yezitofu zisoloko zigula. Uthi sele uyikhulisile inkomo yakho ufumanise ubana ke ngoku sekufike eso sifo wena ungakaxhamli kwanto ngale inkomo yakho ubuyondla, uyenzela yonke into ukubana koloku nawe ukwazi uba uxhamle ngayo. Kuba kaloku nawe wenze ntoni, ufake imali apha kuyo.